E teng App e ke e tsebang e kgonang hore e o jwetse nako e setseng ya hore dipeo tsa hao di o fe dithowana. Ha ke so e sebedise yona empa ke ya tseba ka o e bona social media e kgona o kgona ho o jwetsa hore o setse ka nako e ka kang hore dipeowana tsa hao e le di-seeds tsa hao di bane di o fe di-fruits.

Leano la ho hlokomela dijalo tsa ka ke ho lokisa mobu ho jala ho botjha le ho nwesetsa ho etsa hantle ditsela tsena ke ho hlokomela dijalo tsa ka for hore kgwebo e hole ka ho hlokomela mobu ke ho etsa sematlafatsi sa hore dijalo tsa ka ha di shwe ka nako. Ho nwesetsa ke ntho e leng hore e bohlokwa dijalong.

Ho etsa bonnete ba hore ho na le metsi a lekaneng nka bokella metsi a pula nka kwaela mobu ke lokisitse mobu ho kwaela metsi nka nwesetsa ka metsi a sebetsa a sebedisitsweng ke bokelle, bokelle metsi a pula. Ke phete ke wa sebedise hape le hape. Nka etsa jwalo ho etsa bonnete ba hore metsi a lekanetse.

Ho qala leruo le jwalo a nka qala ka patlisano le research ya hore dikalakunu di phela jwang. Nka qala hape ka ho reka mahe a kalakunu a qale ka ho hodisa hanyane hanyane jwalo a batlisa mane le ho re dinako tse nepileng le dinako tse batlahalang hore bana ba dikalakunu ba etsiwe ke dinako tse jwang. Empa a nka qala ka patlisiso mano a qale hape ka ho reka mahe a tsona.

Ka lebaka la hore ke hloka ho boloka tjhelete ke nka kgetha bophelo ba mahaeng ba o kga dithowana dijareteng ka hore bophelo bo jwalo ha bo je tjhelete.

Malome a nka rekisa dikolobe tse sa phelang a nka pheta hape a rekise kobo ya kolobe. Malome hape a nka phetheha a rekise manyolo wa dikolobe dingata ditsela tse leng hore kgwebo e nka tsoha ka dikolobe tsa malome.

Ba re bona lebaka ke ho sa tshwarwe hantle, mohlomong hape lebaka ke hore ba hloka ditjhelete tsa bona di oketsehe. Ha ke nahanisisa mohlomong lebaka ke tsona ke lona leo la hore ba hloke ho lo toitoya ka hobane ba bona bona hore ha ba tshwarwa hantle ka lebaka la tjhelete le nako ya mesebetsi ya bona.

Ho ja cheese kapa ho nwa lebese o sa tsebe hore o na le bothata ba lactose. Ho nka o bakela mathata dimpeng tsa ho ruruha hara dimpa le mathata a ho hlatsw le ho ba na le di-cramp hara dimpa. Ho bohlokwa hore o tsebe hore o na le mamello or e lactose intolerance le doctor ya hao before o ja dintho tse nang le cheese or o nwa lebese.

Batjha ba shebane le mathata a ho hore ho na le maikutlo a fosahetseng a hore temo ke mesebetsi ya batho ba tsofetseng. Temo ke mosebetsi ya hore batjha ba nka etsa le hore le batjha ba nka kena ho yona. Hape batjha ba shebane le mathata a hore temo ha e patale ka mokgo ba batlang ka teng.

Re tlo mema batho ba rona kopanong ena re buisane ka tsebo e re nang le yona ka temo le dimela tsa naha. Re buisane hape ka bohlokwa ba ho ruta batjha ka tsebo ena hore e se ka fela. Re sebedisane jwang hape le dinaha tse ding tse batlang ho ithuta ho rona ka tsebo ena.

Ke bona nkare ntho ena. Nka sebetsa ho theha mesebetsi le ho matlafatsa naha. Haebaneng batho ba batjha ba tla fiwa monyetla ba ho rutuwa hantle hore teng moo o etsuwa jwang. Ntho ena e nka sebetsa.

Ke bona ekare AI nka berekiswa temong. Ho fumana dikokonyane le mafu tlasa mobu ka di-camera tse fofang ka. Ntho tse ba reng ke di-drone di nka thusa ho fumana di bacteria le dikokonyane mobung.

Nka ba eletsa hore ba sebedise metjhine ya ho kutulla haebe ba kgona kapa ba kotule ka matsoho ha poone e butswitse se butswitse ho feletsa le ho omella hantle. So, ho sebedisa metjhini ya ho kutulla or re ba kotulle ka matsoho haebaneng ba kgona.

Tsebo ya setso ke hotse ke na le yona ya be ke lebala ha ntse nako e ya ka ho hola hwa ka toropong ke bona nkare bophelo ba toropo ke bona bo senyang ditsela tsa mahae le bophelo ba mahaeng.

Nka eletsa motswalle wa ka hore a fumane batho ba eleng hore ba rekisa, ba hlokang hore ba thole di-customer ba thole batho ba rekang yena a be a ye a ba thole batho ba tlo rekang a ba tlisetse di-customer. And then ba buisane ka hore ba mo fa tjhelete e ka kang ya ho qala.

Ke nka kgetha o moholo wa moshemane o ba baholo ba bashemane ba babedi ka hore ke bona ba e leng hore ba tlo hata pele lelapeng ha le hola.

Ke qala ka ho sheba nako ya ho feta hore dinawa di jewe e ngwetsweng di-contain-eng ya dinawa hore expire neng haebaneng nako ha e so fete nka kgutlela mane moo ke rekileng teng ke kope tjhelete ya ka.